Abantu abadala badlala indima entle kakhulu. Baye banikeze abantwana izeluleko ukuze zibasize xa sele bebadala ukuba bakwazi ukuziphatha kakuhle njengokubacebisa ngendlela yokulumkela ukuziphatha kakubi ngokwesondo.

Inkosi ibangela ukuba kubekho ulungelelwano nozinzo noxolo ezilalini.

Kukuqinisekisa ukuba umkhwetha ukhuselekile. Liqinisekise nokuba uyayilandela imithetho elilindelekileyo kuye.

Kuye kujongwe into eyenzekileyo ngaphambi kokuba kuvele loo mntwana. Ngoku kuye kusetyenziswe loo meko njengendlela yokufumana elona gama elifanelekileyo abangamthiya ngalo.

Indlela efanelekileyo kukunxiba isijalumani eside, anxibe neqhiya, mhlawumbi nephinifa.

Ndiye ndiqikelele ukuba ndifumana amadoda aselalini azokwazi ukugrumba umngxuma okanye umgodi.

Ndingathanda ukubona amapolisa ezula zula ukuze xa abantwana beya esikolweni bukhuseleke kakhulu.

Amanye amalungiselelo aquka ukuba kuzakutshatelwa phi. Amanye amalungiselelo aquka ukuba bangaphi abantu abamenyiweyo abaza kubakho. Zezi zinto ezibangela ukuba kubekho ukungaboni ngasolinye kumalungu entsapho xa kuzowutshatwa kuba ngamnye wabo unembono yakhe futhi iimvakalelo zabo ziphezulu.

Ndicinga ukuba loo nto isenokumnceda ukuba ayazi bhetele inkcubeko yakhe, futhi abe ngumntu obhetele ebomini.

Siyanamkela ke bahlobo. Apha ekhaya singabantu abachubekileyo besiXhosa, ngoku izinto esizenzayo zizothanda uuhluka kwezi niziqhelileyo. Indlela esinxiba ngayo, esicula nesidanisa ngayo izoninceda nivuye.

Kaloku ulutsha oluninzi namhlanje alusabahloneli abantu abadala. Xa luhamba esitratweni luhamba luluninzi. Loo nto ibangela uba umntu omdala xa efuna ukugqitha kufuneka alucele, kanti kufuneka lona lubone ukuba kukho umntu omdala ozayo luze lusukele ecaleni.

Xa uthenga umntu ukhupha imali elingana nexabiso laloo mntu. Kodwa xa ulobola, ukhupha imali kuba ufuna ukubonisa abazali balo mntu utshata naye ukuba ufuna ukwakha ubuhlobo. Ngoko asikho isidingo sokuba ukhuphe imali eninzi kakhulu. Libalulekile ke eli siko okanye le ndlela ukuba xa umntu ekhupha ilobolo kumntu ezotshata naye, ingakumbi indoda, isuke ibonisa ukuba ikulungele ukuba yintloko yentsapho yalo mntu iza kutshatha naye.

Ibaluleke kakhulu indima yendoda okanye utata kuba utata okanye indoda iyanakekela ekhaya ngokwezimali nangokwengqeqesho ebantwaneni, kwaye iyakhusela. Ikhusele iimvakalelo zenkosikazi.

Ndicinga ngoSipho. USipho liyamfanela igama lentsapho yethu kuba sonke singamalungu entsapho, siyancedisana siyavana. Ngoko kusisipho nyhani ukuba kule ntsapho.

Hayi, mtshana wena usemncinci. Khawulinde de mhlawumbe kugqithe iminyaka emihlanu ukuze nawe ukwazi ukuyokwaluka. Okwangoku awukafaneleki.

Kaloku mtshana, kusafuneka ulungiselelwe kakuhle. Ufunyanelwe nebhokhwe eyakho ezobangela uba xa uphuma ekwalukeni ube ukulungele ukwenzelwa umsebenzi, hayi indaba yokuba ufuna iimpahla ezintsha.